Ke nahana hore, pele pele ho no patuwa jwalo, ebile dibaka tsa ho pata di ne di le ngata. Jwale ke dumellana le hore mehleng ya kajeno, ho patwa mofu a robaditswe, bakeng sa hore, moo ho patwang teng ho ntso ho ya ho nyenyefala. Ke dumellana le mofuta wa ho robatswa ha o patuwe.

Tsatsing leo ke bang le ngwana, ke tla mo reha ka lebitso la Katleho hobane ke tla be ke utlwisisa hore ngwana enwa e tlaba katleho ya ka bophelong ba ka. E tlaba yena a re atlehisang, le hase re hodile nna le ntate wa hae.

Eya nna jwalo ka modudi wa moahi wa mahaheng. Re ka dumellana le mmuso hore o nkitse, ditsheng tse ka etsang bonolo ho re ho finyellehe di-pipe tsa metsi le motlakase hobane bophelo ba jwale bo hloka ntho tseno. Ha ho tshwane le kgalekgale moo o no o ka kgona ho phela ntle le motlakase le metsi ana a akgelwa.

Bo nkgono ba tlameha ho ruta barwetsana ebe bo ntatemoholo bo malome, ba rute bashanyana kapa bontate, hobane dithuto tse ba tla ba rutang di fapafapane ebile di tshwanetse mefuta e fapaneng ya batho.

Sepheo sa hore ngwana a be le lebitso ha hlaha ke hore a itsebe ke mang, ebile ho tsejwe hore yena ke mang, hobane re bangata lefatsheng lena ho no ho ka etsahala jwang ha ne re sena mabitso kaofela. Taba ke hore ho tsebuwe hore mang ke mang.

Motho ha a yo kopa ho nyalwa, o kopa bo malome ba hae, ba mo felehetse bo malome kapa bo rangwane, ba felehetse ba lo mokopela bohadi, ba lo mokopela mohope wa metsi habo ngwanana.

Rakgadi ke ne ke batla ho ya lebollong empa kea tshaba, ke kopa o nhlalosetse ka botlalo hore molemo wa ho ya lebollong ke eng, le hore ke tseba jwang hore ke lokela ho ya lebollong, le hore hape ke hloka ho ngodisa kae ha ke batla ho ya lebollong.

Ha ke tsebe haholo ka mekete ya pitiki empa ke hlotse ke utlwela hore e ba teng mekete ya pitiki. Ee ke nahana hore ho ba ntse ba o etsa e ntse e hlokahala. Ho ba sa o etseng ho ntse ho sena phoso ha ntse ba sa o etse hobane ne ntse ba sa o etse le qalong.

Motjeko wa banana wa lehlaka ke moo banana ba tswang lehlakeng e leng banana banana ba sokang ba kopana le bashanyana, ke moo ho thabelwang hore banyana e santsane e le banyane ha e soka e ba basotho.

Ha o pheha dijo tsa setso, ha wa tlameha o sebedise spice o pheha mollong wa ka ntle, o sebedise letswai fela, ho bohlokwa haholo hore o phehe jwalo ka mokgwa oo hobane e tloha e le dijo tsa setso, mme le batho ba thabela ho ja dijo tse.

Ke nahana hore batho ba reka di-takeaways haholo hobane di-takeaways di na le mafura, ebile di na le di-spice tse ngata ebile di pheheha ka pele. Ho fapana le dijo tsa setso, dijo tsa setso di nka nako ebile tsona di pheuwa ka letswai fela.

Motswalle wa ka tse bohloko ha di fele. Ke ne ke re ke o tsebise hore bekeng e tlang ke tlabe ke le molekane wa motho. Taba ena ha e ntshware hantle haholo hobane taba ena ya arranged marriage, ha se ntho e re e thabelang kaofela. Ebile ha ke na boikgethelo ba hore ke hane ho e etsa, hobane ke tla be ke halefisa batswadi ba ka. Jwale ke ne ke o tsebisa hore bekeng e tlang.

Mantsibuya tsatsi se le diketse. Re ne re dula pela setofo sa mashala mme nkgono o tla re qoqela ka ditshomo. Ditshomo tse tshwanang le bo Tselane le Dimo. Phokojwe le mmutlanyane le tse ding tse ngata ngata ditshomo di etsa hore o tsebe ntho tse ngata ka ntho tsa sekgalekgale ebile di etsa nako e tsamaye ka pele.

Ee ha ke na bothata ha ba ka nkopa hore ba tlo nrapedisa ebile kea dumela hore ebile ke na le tshepo hore, ke baromuwa ba Modimo ba nnete ebile ba rapedisa batho.

Ke nahana hore ho bohlokwa haholo hore re dule re phehela re boloka dijo tsa rona hore, le rona ha ho na le batho ba mafatsheng a kantle ba batla ho etela mona Afrika Borwa ba tlo latswa dijo tsa rona ba fumane di le teng ebile di ntse di le monate di fumaneha ha bonolo.